Credit score ke dinomoro tse tharo tse bontshang botshepehi ba hao le ho tshepeha, botshepehi ba hao hore na o tla kgona ho patala sekoloto sa hao na. Hobane ha credit score ya hao e le hodimo, ke moo e tla kgona ho atleha, empa ha e le tlase teng ha o kgone ho atleha hobane ho February di dintho tsa hao tsa moo o rekang mabenkeleng a o rekang ho ona oo nang le sekoloto ho bona hore o kgona ho patala hantle na ka tsela eo o ileng la dumellana ka yona.

Dumela ntate, ke founa tjenana ho tla botsa hore na ho etsahetseng ka credit card ya ka ha e le monana e ile ya sebediswa lebenkeleng la ke sa yang hore yona ke kopa feela dintlha le mpontshe hore na sebedisitswe lebenkeleng le feng, ka nako mang, hore ke kgone ho ya lebenkeleng leo, ke le ho botsa hore ke motho ya jwang a ileng mono a sebedisa card eo e leng ya ka ena . Ke a leboha.

O ka kgona ho qala ka hore o ye mono moo o batlang ho lo etsa matsati teng, ebe batla o jwetsa haholoholo hore o tlamehile hore o etse eng. Empa o tlo thola tjhelete ya hao ho tla tswa ka hore wena o itse o batla tjhelete ya hao kamora kgwedi ka mora selemo kapa kamora selemo. Eleng mo o tlo tla e eketsehile ho tloba le ntho e bitswang interest. Eo o tla e thola ho tswa tjheleteng eno eo o ileng wa wa invest-a ka yona.

Eya, ke dula ke sebedisa monyetla wa ho feta tshohanyetso hobane ho na le dinako tse ding tseo ke sa tsebeng hore nka etsang. Jwale ke tsamaya ke botsa batho ba bangata moo ke nahanang ke tla thola thuso teng. Ebe ke thola dintlha tse ngata tse tlang thusang hara dintlha tseo tse ngata tseo ke tla kgetha e ke bonang e ntshebeletsa haholo.

Seo se bakwa ke hore batho ba bangata ba nahana hore ha ba na kgona ho ba le tshireletso eo ba ba e batlang. Ba batla ya neng tshireletso e telele eo ba tsebang hore ba tla thola dintho tseo ba di hlokang teng, eseng hore tshireletso e kgutshwane yona ha e na dintho tse ba di hlokang. Empa bana ba nahana hore enana tshireletso e telele e tlaba sebeletsa haholo ho feta ena e nngwe

Tjhe, lekgotla ha le nyahamisi batho ba tsetelang hobane ha ke bona ho tsetela tjhelete ho le ho molemo haholo hobane ha o tlo bulelwa haholo, e leng moo o behelwang tjhelete ya hao e bolokehile ebile e sa tle e jelwe ho fumana e ntse e le jwalo ka mokgwa o e beileng ka teng. Jwale ke bona ho thusa haholo ho feta dintho tse ding tse na .

Eya, ke koduwa ena e kile ya re hlahela ha ele monana re ile ra patala insurance e se e le nako e se e fetile. Yaba six months kgwedi ya botshelela ha e fete motho a ntsa phela. Ke mo tjhelete e ileng ya tsamaela mahala, ra bona tjhelete e tsamaetse mahala. Re sa thola thuso, ntho eno ile ya re utlwisa bohloko haholo, empa re bona hore ha ke rona re ileng ra dieha ho etsa ntho e tla re thusa.

Ke ile ka ya ho mokhanselara wa wa ward ya rona, ke mo a ileng a kgona ho mpha lengolo. A le tlatsa. Ebe ka ya ka le police station, ka lo etsa affidavit ya ho bontsha hore ntlo ha se ya ka. Empa ke dula mono ke mo kileng ka kgona ho ngodisa account.